Ngithanda ukufunda iincwadi ngombana ngithola ilwazi elinengi.

Ngathaba khulu lokha nangiqeda ukufunda iincwadi zami ezihlanu ngeveke yini tere.

Ngitlhoga indawo ethulileko la ngingahlala khona nginethezeke amanzi kanye

Awa, ngiwenza ngingedwa ngombana vane ngifuna ukupholisa

ngithanda ukuwenza ngemva kwelanga elide namkha ngemva kokwenza imisebenzi eminengi.

Ngifunde okunengi mayelana neenlwana. Ngifunde okunengi mayelana neentjalo begodu ngifunde okunengi mayelana

Iye, ngicabanga kobanyana kuqakathekile ngombana ngifunde okunengi

Ngizizwa ngitjhaphulukile begodu ummoyami

Iye, ujwayelekile ngombana banengi abantu abafunda iincwadi.

Awa, angekhe ngathanda ngombana angisimumuntu okghona ukufundisa umuntu.

Nange ngingabanesikhathi esaneleko nesikhathi ngingathoma umsebenzi wokuzibandula ngombana ukuzibandula kuqakathekile kwenza umuntu ahlale aphilile umzimba

abenza imisebenzi yokuzilibazisa ngokujima bakhona abenza imisebenzi

Awa, awutjhuguluki ngombana kungiyo into engithanda ukuyenza kwanje.

Okungithabisa khulu ngomsebenzi wami kukobana ngikwazi ukuthola ilwazi elinengi ngezinto ezinengi ezikhona ephasini.

Ubudisi engivamise ukuqalana nabo kukobana abantu bangikhulumise nangibhizi nomsebenzi wokuzilibazisa namkha ngingatholi indawo ethulileko.

Iye, ngingathanda ukutjhugulula umsebenzi wami ngenze umsebenzi ongingenisela

iinlwana eziphila ngakhona ngabuya ngafunda indlela yokunakelela iintjalo. Ngabuye ngafunda indlela yokunakelela

kumbi khulu ngombana umsebenzi lo ngiwo onginikela umdlandla wokwenza ezinye izinto begodu unginikela

Umsebenzi odume khulu endaweni yangekhethu msebenzi wokuzivocavoca.

Ngivumelana nakho lokho ngombana lokha nangenza umsebenzami wokuzilibazisa angibi nokugandeleleka ngokomkhumbulo begodu angicabangi

Lokha nangifuna umsebenzami wokuzilibazisa ubeyipumelelo kufuze ngithole indawo ethulileko ngithole indawo engizokunethezeka

Umsebenzi wokuzilibazisa engingawukhombela umnganami kobana azithabulule umzimba ngombana kulungile.

Isiza khulu kobana ezinye iinarha zikghone ukufunda amasiko wabanye.

Amarhwebo asakhasako azuza khulu ngombana akghona ukuyokundlala amatafula wabo bathengise bakhangise imisebenzi yabo.

Umdlalo orarhwako webholo erarhwako.

Wawavula ngeendlela ezinengi ngombana abantu bakwazi ukuthengisa ukuvula amarhwebo

Zidlale indima ekulu kobana amanye amazwe afunde ngezwe leSewula Afrika nembatho yakhona neenkolelo zakhona kanye nokudla okuhlukahlukeneko amasiko

ngombanyana iinarha ezinengi zangaphandle bezisuka eenarheni zabo zize ngapha eSewula

Ngifunda kobanyana iinarha zingahlangana zibe

Azuza khulu tle ngombanyana abantu abasuka kezinye iinarha bazokulala khona kumahotela basiphe iimali

Awa, azuza khulu ngombana bakghona ukundlala amatafula wabo bakhangise

Asala angakahlwengeki.

Ngicabanga kobanyana wawuveza tle inarha yeSewula Afrika namasiko amanengi

Ilisiza khulu ngombana bayazibandula bayagijima bayazivocavoca umzimba uhlala

Lokha nakubambisweneko emidlalweni umdlalo

abone abanye abantu abafana naye basetatawini bajabulelwe babantu.

Ifundisa khulu ngombanyana abantu laba evane siyobabukela ematatawini baziphatha ngendlela

Imidlalo ibafundisa izinto ezinengi ezifana nokutlhogomela imizimba

abanye abantu.

Iye, kuqakathekile ngombana lokha nawungathabululi umzimba ugcina sewubanamagulo amanengi.

Siqhema seBafana Bafana ngombana sisuka sijamele iSewula Afrika yoke.

Iye, sinalo itatawu lokudlala ibholo erarhwako, Solomon Mahlangu.

Lokha nawudlala ibholo kufana nokobana uyazithabulula begodu wenza umqondo wakho ubelula.

Ngiyagidinga ngekhaya namkha ngiphume ngiyokugidinga nabangani.

Ngingaphatheka kumbi khulu ngombana kuyinto ezenza ngikhululeke emzimbeni kanye nemkhumbulweni.

Ukwenzela kobanyana imizimba ihlale iphilile.

Kuqakathekile lokho ngombana kwenza imikhumbulo yabo nemizimba yabo ibelula qobe langa.

Bakhe bawina ibhigiri yephasi.

Kwenza uhlale unamandla ngombana uyazivoqavoqa, umzimba ohlala ulula, awubi namafutha amanengi.

Kumdlalo webholo erarhwako ngombana uthandwa inarha jikelele begodu nginabafowethu ababili abawudlalako.

Ibadosa ngokobana ibafundise amasiko nemvelaphi ezinye

Vane bambathe iinkipa neenkhidi namakawosi namakhoksi.

Ngicabanga kobanyana umsebenzi wokuzilibazisa udlala indima ekulu ekucabangeni khulu

Iye, ngivumelana nakho ngombana ilutjha lanamhlanje liqalana nezinto ezinengi yeke umdlalo wokuzilibazisa ubenza bakhohlwe ngokunengi

Omkhulu eSewula Afrika.

Ngokobana uhlambulula umkhumbulo ubemutjha tjha begodu ungacabangi izinto ezinengi.

Iye, ngiyavumelana ngombana ukudlala kwenza kwenze namkha ugijime begodu lokho kwenza umzimba wakho uqine namathambo wakho abesebujameni

Siqhema seBafana Bafana ngombana basuke bajamele ilizwe loke eSewula Afrika.

Iwathuthukisa ngokobana abantu iinarha akghona ukubona umsebenzabo.

Kukukhandela ngokobana lokha nawudlala imidlalo kufana nokobana uyazibandula yeke umzimba uhlala usebujameni begodu akubikhona nekugula okungakuhlasela lula.

Zingaphuma ngokobana zifune isizo emabhizinisi namkha emarhwebeni azijameleko.

Iye, bakhona. Badlala umdlalo, ibhola erarhwako.

Lokha navane kunemidlalo yeentjhabatjhaba abosomabhizinisi bayasizeka ngombana ezinye iinarha zikwazi ukubona imisebenzi yabo, zikwazi nokuthuthukisa izinto abazithengisako.

Ngicabanga kobanyana kuya ngomuntu ukuthi yena ufunani.

Awa, angicabangi ngicabanga kobanyana imidlalo iyabathikameza eemfundweni zabo.

Ngivumelana nalokho ngombana lokha nabasemdlalweni bayajluka bese baphelelwa mamanzi amanengi emzimbeni yeke kufuze basele amanzi

Kuqakatheke khulu ngokobana ababambwa namalwelwe ahlukahlukeneko begodu imizimba yabo ihlala isebujameni

Angicabangi kobanyana imidlalo idlala indima naziza endabeni

Vane asuke enza umsebenzi wawo.

Ngicabanga ngokobanyana iyawavula ngombana abantu bakwazi ukuyokuthengisa eendaweni zematatawini.

Ngicabanga kobanyana ibumbana ngokobana ihlanganyela eendaweni zakhona